Ndza swi khutaza hikuva loko munhu a a lahlekeriwile u fane ku ri a vulavula na munhu loyi a a a tiva a tirhaku na swa miehleketo ku ri a kota ku n'wi hlohlotela ku ri a nga vi na ku twa ku vava embilwini ku ri a nga vi na miehleketo ya ku endla swa ku biha so hi ndhavuko wa hina a swi hla ha swi a swi hoxekangi ku va munhu a kota ku ya vulavula na munhu loyi a nga hi swo .

Hi mavonelo ma mina vavanuna va chava ku vulavula timhaka ta vona ta rihanyo or ta miehleketo hi ku chava ku hlekiwa hi vanghana hikuva vanghana minkarhi ya ku tala va ta va va va hlekana ku ri wena a wu kahle emiehleketweni swi ku yini.

Leswiwani ku ku tirhisa swihangalasamahungu xavisa switirhisiwa swi pfuna hi ndlela ya ku ri u kota ku fikelela vanhu va ku va xitalo hi xinkarhana hikuva vanhu va ku tala va le ka swiyengeyenge swo karhi swa ku hangalasa mahungu so u kota ku ri loko u kha u xavisa kwalahaya u kota ku xavisela vanhu va ku tala hi nkarhi wun'we.

Mikhuva ya ku dya swakudya exikolweni yi pfuna hi tindlela ta ku va dya swilo swa ku kala ti-carrots, mihandzu, matsavu leswi swi endlaka ku ri miehleketo ya kona ya vona yi kota ku wupfa yi tshwutshwa like xikombiso ti-carrots ta pfuna swinene eka matihlu eka matihlu ku ri vanhu va vana va kota ku vona tibuku leswi va swi tsalaku lomu titlilasini.

Tidyondzo ta ku lemikisa swa ku sivela mbheleko i timhaka ta ku ri va byela vana vaxisati ku ri loko va fika minkarhini va fane ku tlhavela ku ri va sivela ku ri ku nga vi na vuyimana ku biha emirini tanihiloko se va sungula xiyenge xa ku nghena eka timhaka ta masangu.

Loko ambulense yi nga koti ku fikelela i timhaka ta ku ri mapatu ma ma ri busy ti ti swihahampfhuka leswaku swa kota ku ri swi ta swi ta swi teka vavabyi lava swi kota ku va heleketa exibedhlele.

Mi nga ya eka swiyanimoya va ya vulavula hi tona timhaka letiwana ta ta ma ta maendlelo ya mimirhi yo ka yi nga ri kahle va lemukisa vanhu leswaku va nga yi va ya xava mimirhi yo ka yi nga ri kahle hi ku yi ta va vabyi.

Swakudya leswi hi swi dya exikolweni loko ha ri tsongo a swi nga ri na ku aka miri hikuva a wu ta va va ku nyika xinkwa swilayi swimbirhi swa xinkwa swa ku toteliwa peanut butter kumbe majarini so a swi nga ri na ku aka miri a va a ku ri hava swa mihandzu matsavu.

Ndzi nga hlamala swinene tanihi hikuva se ni nga va ni hleketelela ku maybe u sungurile ku nghenela timhaka ta ta masangu mara ndzi ta tsaka hikuva ku va a kota ku ti sirhelela a kota ku sivela mbeleko ku ri swi nga tshuka swi onhaka u ta kota ku ti sirhelela u ta kota ku va a sirhelelekini mara swona swi nge ndzi khomi kahle.

U fane u va u ri na vumunhu hi swona swihlawulekisi leswikulu sweswo u kota ku ri u twela u va na ntwelavusiwana u kota ku ti veka tintangwini ta munhu loyi a va ka a twa ku vava hikuva ko tala loko u ri na ntwelavusiwana u ta kota ku ri u nyikela hi matimba ku kota ku ri u hlayisa munhu oro ku mi ponisa vutomi bya munhu loyi a nga va ku a ri .

Maendlelo ma xintu kumbe ma ndhavuko ndzi vona i ri wona maendlelo ya kahle hikuva va kota ku ri va kota i khale va kha va endla maendlelo lama ma ringetiwili and ya vonaka ya na ya ri na ntirho lowukulu swinene wa ku ri u kota ku ri mindyangu yi kota ku antswa yi ya mahlweni.

Nineteen yi vile na swikoweto swo tala swinene laha vanhu va nga va nga lahlekela hi vutomi swilo swi swi swi swi swi swilo swi ve swi cinca swinene eku hanyeni hikuva tanihileswi se swi swilo a swi tika swinene so swikoweto swa kona i ku va a yi a yi a yi a yi a yi chavi a yi xavisela rihanyo.

Ku va a a tekeriwa ku hefemula ku va a tikomba a vabya swinene mukhuhlwana lowu ka wu nga tolovelekangi wa ku fana na wa lowa wa masiku mara wona wu va wu tikile swinene hi swona swi swikombisa ri swa leswaku u na u na vuvabyi bya corona.

Swakudya leswi swi phameliwaka eswikolweni swa pfuna swinene ka ku ri va kota ku ku balance ku hlangana hi ku van'wana a va na swakudya lomu makaya ka vona so loko va kha va phameliwa eswikolweni va kota ku ri va va na mihleketo ya kahle ya ku ri va kota ku fana na van'wana.

Hi mavonelo ya mina i vutihlamuleri bya vatswari xikan'we na xikolo hikuva vatswari hi vona va faneke va vona ku ri vana va dya swakudya swa ku aka miri swakudya swa leswi swi nga kahle swo swo aka miri ku sukisela ekaya then a xikolweni na kona va fanele va make sure ku ri hi break swakudya leswi va nyikaku vana swi va swi ri na swilo swa ku aka miri swa ku fana na na ti na matsavu swe swa ku tani.

Ndzi nga vutisa leswaku ku ni nga endlisa yini leswaku hi kota ku va hi tiva masiku lama ya nga ta va yi ringanelini ku ri hi kota ku ri hi ringe hi ringetela oro ku encenyeta timhaka ta ku ri hi kota ku ri hi zama timhaka ta ku endla n'wana oro ku kulisa ndyangu.

Vukorhokeri lebyi nga kona ka rihanyeni ra vavanuna hileswaku va va lemukisa hi timfukuzani kumbe xani maendlelo ya ku ri va kota ku nwa mati ya kota ku hlantswa tingati ku ri va hlantswa ngati yi basa yi nga tshami hi chakile swinene ene nakona ko tala a va a va swi landzeleli swilo leswiwani hi mhaka ya ku ri ku na ku chava ka ka vavanuna ku na ku hlekana va chava ku hlekiwa hi vavanunakuloni loko va boxa timhaka leti va hluphaka.

Va nga va tiyisa hi tindlela ta ku ka va nga va khomi ingaku a va a va koti nchumu va va khoma ku fana na un'wana na un'wana va nga endli leswaku swi endla nga ku yena o ka a nga u nga pfuni nchumu va va amukela va tirhisana na vona va va khoma ku fana na van'wana vanhu ku kota ku ri va kota ku ri na vona va chucheka a moyeni va kota ku ka va nga titwi va tikiseliwa oro ku tikiseleka.

Ku yiva hikokwalaho ka ku sivela vuvabyi hikuva loko va nga yimbangi swi endla leswaku mavabyi kumbe thyaka ri kota ku tshama laha dzoveni leri nga ta hetelela ku ri ri va nga ku xunge ku va na ku xunguteka eka vutomi bya vavanuna lava so swi na nkoka swinene swaku va kota ku ri va yimba ku ri va sivela mavabyi na timhaka ta masangu.

Va nga lemukisana kumbe ku endla swilemukiso hi tibhodo leti ti nga ti vekiwa lomu mapatwini kumbe xana lomu ti tiholweni ta community ta muganga lomu migangeni lomu hinkwakunkwaku lomu ku nga kona especially lomu titliliniki ta kota ku lemukisa leswaku ku na mimirhi yo karhi leyi nga riki enawini ene mirhi leyi hi nga tshuka yi xungetele vutomi bya vanhu so ni vona nga ku va nga endla i ndlela yo karhi ku va na va xiphorisa ku va va hlayisa rihanyo ra vanhu.

Va nga tirhisana hi ndlela leyi ya ku va kota ku ri loko va vona ku ri mhaka yo karhi a va yi twisisi va ya lomu ya etin'angeni va kota ku vonisana ku ri vona va swi kotisa ku yini ku tshungula vuvabyi byo karhi va nga vi na ri nyadzo kumbe ku ku tekela hansi ti timhaka ta ndhavuko tanihileswi mimirhi yi hambanahambanaka va nge swi tivi hinkwaswu swo ni vona swi ri na nkoka wo ku ri va kota ku ri va ya va ya vutisa va nga ri na ri nyadzo va titsongahata.

Va fana ku lavisisa leswi swi nga tsaliwa lomu ka maphaketi ya mimirhi leyiwani loko ku ri ku a ku na xikombiso xa leswaku mimirhi leyo karhi yi kamberiwile ene naswona yi pasile swikambelo swo karhi leswi kombisaka leswaku yi hlayisekile ku vanhu va nga yi tirhisa then a va va vhele va huma eka mimirhi ya kutani ku kota ku ponisa vutomi bya vona.

Na eka tona leti ku hambana eka vuvabyi lebyi mbirhi hileswaku leya leya ku sungula u muxaka wa ku sungula wa wu lava murhi wo karhi lowu va wu vitanaka insulin u kota ku ri hungusa vuvabyi lebyi kasi le leya vumbirhi se va yi hundzile a ya ha insulin a ya ha koti ku byi tshungula leswaku swi faneleke ku ri u cinca mahanyelo kumbe ma madyelo yo karhi leswaku u kota ku ku hlayiseka ku ri ku hanya u ya mahlweni.

Mhaka ya ku kombisa leswaku munhu u tshikelekile hi vuvabyi bya bya ngati ku ya henhla i timhaka ta leswaku a va na mafedzula kumbe mafelangati laya kombisaka leswaku ngati yi na ku omaoma laha emirini wa yena ingaku u lo dlivadliviwa hi nhonga kumbe u yo rheta a wa hi swo swikombiso leswikulu swa ku leswaku hayi munhu loyiwani ngati ya yena yi fambela henhla .

Ndzi vona mali ya pension ya vadyuhari a yi enelangi hikuva swilo swa durha masiku lawa mara mali yi va yi ri ntsongo yi va yi nga ringanelangi ene naswona a yi tirhisiwi hi mfanelo hikuva vanhu lava va va tlhongomere Vadyuhari va endla leswi swi rhandziwaka va nga ha languti ku ri mudyuhari i yini swa nkoka leswi a swi lavaku.

Xivuriso lexi xi vula leswaku n'wanuna u fela ndzeni hambi a twa ku vava a nga tshuki a boxa ku ri i yini lexi xi n'wi karhataku hi swona xivuriso lexi xi vulaka swona ene a swi a swi kahle hikuva ko tala vavanuna vo tala va lahlekela hi vutomi hi timhaka te ta ku ri n'wanuna a nga rili ku ve munhu u le ku tweni ka ku vava swinene.

Mfumo wu nga endla leswaku wu va na tidyondzo to karhi leti kotaka ku ri ti endla va va vatsoniwa va va kota ku va fikelela swi swiletelo kumbe swo karhi swa ku fana na vanhu va lava kotaku ku ti endlela hi tindlela to hambanahambana ta ma dyondzela.

Munhu u fanele ku teka manwelo ya tiphilisi swiletelo swa kona enhlokweni hi timhaka ta ku ri loko wo tshuka a hundzisa kumbe va endla kantsongo swi nga heta swi xungeta vutomi bya yena hikuva ko tala loko va ku u fane a teka tiphilisi ka mambirhi or tiphilisi ti timbirhi hi nkarhi wo karhi va va vona va swi vona ku ri loko u to ka ti nga ha fambi hi ndlela yo tanu swi nga heta swi tikisa xiyimo xa xa munhu loyi a tekaka maphilisi .

Mina tindlela leti ni vonaka tona ni vona ku ri timhaka ta ku tirhisa condom hikuva hi yona ndlela leyi ku fika sweswi ya zama ku sivela vuvabyi lebyiwana leyin'wani ya PrEP na yona yi kona mara nkarhi wun'wani wa tshuka u rivala or ku swi tika ku landzelela matekelo ya ya ya tiphilisi letiya ku ri u kota ku ri u pona eka vuvabyi lebyi.

Loko ku ve vana lava xisati va tekiwile nakona a swi fanelanga ku ri vana va xisati va kota ku hlayisa mukhalabye hi loko kumbe xana a ku ri mukhegula hikuva tanihi mhana vona swi fanerile mara leswi ku nga mukhalabye ene na hina vana va xinuna na hina a hi nge lunghi ku va hi va tlhogomela hi ku swo tala a hi nge swi fikeleli minkarhi wun'wana hi ya emintirhweni swi nga endli so ni vona swi fanerile ku ri vaya ka vanhu lava va nga va nga na ntokoto va ku hlayisa vanhu lavakulu.

Munhu u fanele a ti dyondzisa ku ri a ya etliliniki ku ya kambela maybe endzhaku ka tin'hweti tinharhu ene kumbe xani loko ho swi veka kahle ta tsevu elembeni hikuva nkarhi wun'wani xa tumbela xitsongwatsongwana lexiwani mi ta kuma ku wa cheka namuntlha kasi a xi nga si za xi vonaka se endzhaku ka tin'hweti tinharhu xi va xi kha xi kota ku vonaka swinene ku ri xi kona kumbe a xi kona.

Ni vona nga ku vanhu va nga endla leswa sa ku loko ku ri minkarhi ya tikhisimusi va famba ka ha ri na nkarhi va nga ze va tsutsuma kumbe ku jaha ngopfu hikuva lomu mapatwini ku va ku tele swinene so ni vona nga ku swi kahle ku va ku hungasiwa rivilo kumbe ku vekiwa rivilo ro karhi leri nga ta ringanela ku ri lomu mapatwini ku fambeka ku hlayisekile.

Ni vona like ku ri ku ri vanhu hinkwavo mathicara xikan'we na vatswari loko vo va va va khomana van'wani va va byela exikolweni na la kaya na kona va hlamuseriwa kumbe xana ku va na ti-social worker leti taka hi minkarhi ti kota ku va dyondzisa ku va lemukisa mhaka leyiwani ku ri swo karhi swi famba so na so na so loko u fika ka ka ka age yo karhi u ta sungula ku va u develop-a swilo swa so na so na so.

Xiluva ni lava ku mi lemukisa leswaku a mi swi tivi ku ri exikarhi ka n'wina lowu n'wani munhu loyi a ri na yena khale a tlela na va mani kumbe xitetasi xa yena a xi ri njhani so ni vona ku ri before mi nga sungula ku endla timhaka ta masangu n'wina vambirhi rhangani mi kambela just ku ri mi kota ku ri mi tshembana hi ku helela mi tlhela mi va mi hlayisekile swinene.

Vuvabyi bya gome byi nga vangiwa hi timhaka ta ku va maybe u lahlekeriwile hi munhu kumbe xana u na xivundza kumbe xana like u munhu lowu a tshamaka a tsanile swinene se u ti u tshama u kha u vilela u heta u va na gome lerikulu swinene ni vona nga ku hi swona swi nga vangaku vuvabyi lebyi.

Swikili leswi vatirhi va nhlayiso wa le makaya va faneleke va va na swona i ku va va va na rirhandzu ku va va ri na nkarhi va ti nyika karhi ku ri va languta mudyuhari kumbe munhu lonkulu va kota ku ri va n'wi twisisa va nga heli mbilu va kota ku va na mavulavulelo ya kahle va kota ku va na na ku va va twisisa ku ri munhu lonkulu minkarhi yin'wani a nga va a tikileka kumbe a nga koti ku hlamula hi ndlela leyi faneleke va va na na ku twisisa lokukulu swinene.

Vanhu lava tirhanaka na hi swa miehleketo va kayivela swinene lomu makaya matikoxikaya so ni vona nga ku mfumo wu nga endla leswaku tliliniki yin'wana na yin'wana yi va yi ri na na na na vanhu lava va nga ta va tirha na swona tanihileswi ku nga na vanhu vo tala lava va nga huma tiyunivhesiti kumbe tikholeji mara a va na a va na yona mintirho so va nga endla ku ri ka matikoxikaya kun'wana na kun'wana ku va ku ri na munhu loyi a nga ta va a kha a pfuneta hi swa miehleketo kwala na kwala.

Ku na vanhu va ku tala lava va nga huma exikolweni mara a va le ku tirheni so ni vona nga ku swi nga swi nga lulamisiwa hi ndlela ya ku ri va komberiwa kumbe xana loko ku ri ku a va se fikelela va endla ti-practical kona kolomuya titliliniki kumbexana va va va kha va endla swo swo va va nyikela nkarhi wa vona ku ri va ya kwale noya va kota ku pfuneta la ku nga swivandla swo pfulekaka va kota ku nghena kona.

Ku va u nyikela nkarhi wa wena kumbe ku nyikela mavoko ya wena kumbe ku nkarhi wun'wana na wun'wana lowu u u endlaka u kha u nga hakeriwi nchumu swi kombisa vumunhu lebyinene swinene hikuva swi komba leswaku wena a wu a wu munhu wa ku tshama hi mavoko hambi u nga kumi xa n'wanchumu u nyika nkarhi wa wena u nyika na matimba ya wena ku kota ku ri swilo swi endleka.

Ematikoxikaya kumbe emakaya ku na leswi swi endlaka ku swo pfuneta vanhu lava nga tswoniwa hi ku swo tala a swi kona ku fana na mapatu lama ma nga endliwa ku ri vanhu lava nga vatsoniwa va kota ku va va ti pfunapfuna hi swona or switirhisiwa swo karhi leswi pfunetaka vanhu lava va nga va nga tsoniwa swa kayivela swinene ematikweni emakaya so edorobeni swilo swo tala se swi endliweni hikuva swa swo tala swa pfumela ku endleka hala madorobeni.

Vuvabyi bya HIV a byi ngheni hi masangu ntsena hikuva i vuvabyi bya ngati so swi nga endleka mi kuma ku ri na loko mi kha mi share-ra or mi kha mi tirhisa swi swi swirhezani swin'we swa koteka ku ri loko munhu o va a ti xekini a tlhela a kuma ku u xeka lowun'wani hi xipidi vuvabyi lebyi byi va byi va tlulelana hi minkarhi hi hi nkarhi wolowo.

Nghozi yo chavisa leyi ni nga tshama ni yi vona i ku va laha a hi famba kona a ku ta titiraka hi le mahlweni ivi xana lowa wa xithuthuthu a ta hi xipidi a lava ku overtake movha u kuma ku ndlela a yi kona ivi xithuthuthu lexi xi va xi tlumba movha yena a haha a ya wela lahaya hi yona nghozi leyi mina ndzi nga tshama ni yi vona.

Ku na mirhimirhi yo yo karhi ya xintu leyi endliwaka hi hi vanhu lava nga na ntokoto na swona swilo leswi wa swekiwa wu cheriwa lomuya maybe a vusweni or swin'wana swo dya loko munhu a dyile a ya a kha a hola a kha a rivala hi katsongokatsongo nkarhi wu kha wu famba.

Swi ri kahle ku ri vana va xikolo va dyondzisiwa hi timhaka ta bokisi ra ra mpfuneto wo sungula hikuva nkarhi wun'wani swa tshuka swi humelela u kuma ku mathicara a ma kona lomu kusuhi ku na vana ntsena so swi kahle ku va na vona va kota ku ri va hatla va hatlisela va pfunana before ku humelela khombo.

Ku ri n'wana a ya exikalwini ku kondza a kula swi na swi na mfanelo ya ku ku ri tinese ti kota ku ku vona ku ri u va a kha a kula kahle kumbe a nga kuli kahle na hi minkarhi yaliya a yaka a kha a chekachekiwa lomuya swikalwini.

Eya nkhuvo wa wa ku susa xinyama wa ha endliwa masiku lawa ene loko ni langutini a ku cincanga nchumu eka sweswiya a swi endlisiwa xiswona hi xikhale ka ha yimiwa minkarhi yeliya yo lembe kumbe six months se va kota ku va va n'wi endlela ntirho wa ku ri va susa swinyama leswiya a susa na mpahla ya ntima.

Swi khumba hi ndlela leya ku vo tala a va kumi mimirhi loko va kha va vabya lomu titliliniki. Ko tala va tlherisiwa va byela leswaku mimirhi ku hava ene sweswo swi endla ku va ku vanhu va vabya hi ndlela ya xiyimo xo chavisa swinene, hikuva nkayivelo lowu nga kona loko u nga ri na mali ya ku ri u xava mimirhi lomu swibedhlele lomu ti-pharmacy swa tika swilo swa kona swilo a swi fambi.

Lavakulu va fanele ku va mita tiphilisi ta vona hi minkarhi leyi vekiweke. Loko ku ri ku u mita kanharhu hi siku u fane a mitisa sweswo ku rihanyo ra vona a ra ha fani na vanhu lavatsongo. Ka vona swi na nkoka swinene ku ri va mita hi swileriso leswi va va nyikiwile hi madokodela.

E loko se ni swi vona ku ingaku miehleketo ya mina a ya ha ri ku tirha tirheni swona ti pfa ti hakunuka, a ndzi ta va hlamusela vatswari ku ri ixi ni kombela ku pfuniwa ku ri ni kota ku vona munhu loyi a nga na ntokoto wa, a nga tokota hi swona le xikolweni a kota ku ri ni vulavurisana na yena hi kota ku ri ni kota ku pfuneka.

A va ringesa ku hungusa ku ri xitsongwatsongwana lexiya xi nga hangalaki hi rivilo. Hikuva loko u kha u vabya or kahlekahle munhu loyi a vabyaka loko a mbala a ti finengeta xikandza a ambala swo finingeta ku loko a khohlola or a hetshemula swi nga tluleli lavan'wana lava nga le kusuhi na yena. Xi nga xi nga humi hi matimba xitsongwatsongwana lexiya ku ngo huma ti-drop titsongo ntsena.

Hi ku vona ka mina matirhiselo ya kahle ya vukorhokeri bya miehleketo ya ya ya miehleketo i timhaka ta ku, swi ta sivela ku ri vanhu loko va kha va kota ku pfuneka a va nge heti va teka tiphilisi minkarhi hinkwawo loko va tshikeleleka hikuva va va va kha va kuma mpfuneto wa vanhu lava nga ta tokota hi swa ku pfuna.

Masiku lawa vanhu va ku tala va vanhu va vantima se va amukerile ku vuvabyi bya miehleketo byi kona naswona hi lebyi byi nga bya ntiyiso. Hikuva khale va ku tala a va hleketa leswaku loko munhu o ze a tshuka a va na nkingha ya miehleketo ku va ku ri na swa vuloyi xikarhi.

Lebyi va nga hlanganaka na byona i ku va timhaka ta ku va mavabyivabyi yo tala ya tala ku tumbela evununeni, so ko tala loko va nga yimbangi ku tala ku va na ti-bacteria ta ku tala leti tshamatshamaka lomuya, that's why swi kahle swinene ku ri va yimba ku kota ku ri ku ku hunguteka mavabyivabyi yo tala ya timhaka ta masangu.

Mfumo wu nga endla leswaku vanhu va matikoxikaya va kuma vukorhokeri bya antswa, hikuva va tisa madokodela kumbexana tinese leti ti nga ti yimisela ku tirhela vaakatiko, kungari lavaya va ku vo ti pfukela va ya ntirhweni hi ku tliliniki a hi xibedhlele. A ku rhangi tliliniki yi tirha swinene ku ri loko se u fika tliliniki va hluleka hikona va nga ta hundzela ka xibedhlele lexikulu.

Ndzi nga n'wi khongotela ndzi n'wi byela leswaku, ku teka mirhi a hi xi swo biha hikuva swi pfuna yena a kota ku hanya kahle a kota ku fana na van'wana vanhu. A nga voni swilo leswi nga riku kona loko ku ri ku u hlupha hi timhaka ta miehleketo a kota ku va a hanya vutomi lebyi byi fanaka na bya van'wani vanhu.

Va nga endla vulavisisi bya ku mimirhi yo tala leyi vanhu va yi va yi lavaku hi yihi, va kota ku paka yona ngopfu, va nga se teka na liya yo ka yi nga tirhisiwa hi vanhu yi talatala ivi leyi ya nkoka loko vanhu va ta va ku ya xota. Vona a va endli vulavisisi va kuma leswaku hi yihi mimirhi leyi yi yi yi nga le ku lavekeni hi xihatla eka vanhu va ku tala.

Hi ku hi ku ya hi vutivi bya mina vuvabyi bya Dementia ingaku i vuvabyi lebyi bya ku rivalarivala. I kuma ku munhu kumbe u vekile lepula a a tafulen a loko a fambanyana a nga ha swi tivi ku ri a veke lepula kumbe a rivala mavito ya vana or vatukulu sweswiya swo rivalarivala ngopfu. Ni vona ngaku hi rona nhlamuselo ya kahle ya vuvabyi lebyiwa bya Dementia.

Sweswo i ntiyiso lowu heleleke. Vutomi bya masiku lawa a bya ha fani na bya khale hikuva sweswi ku na swo tala leswi swi tshikeleleka vantshwa, ku na ku tikeriwa u kuma ku ri vanghana va endla swo karhi ku va dzaha swidzidziharisi va ha ri vatsongo. So swi heta swi swi va hlanganisa miehleketweni va tikeriwa swinene. Mi kuma loko na loko se vatshami va tsanile hikuva ko tala swidzidziharisi swin'wana swi onha ntsako, ku ri wena u tshama u tsakile u va u ri ku dzaheni ka swona, loko o ze u huma ka swona u fanele u tikeriwa swinene. So eyi swa vutomi bya masiku lawa hi byona byi vangaka swileswiwani eka vana.

Switandzhaku swa swin'wana leswi va ku swi ri kona u heta ku tirhisa murhi, ku nga ku ri sweswiya swa ku va u titwa u karhalakarhala ngopfu, kumbe u khomiwa ngopfu hi vurhongo. Mara ni heta ni swi twisisa ku ri murhi ku ri wu tirha wu fane wu va wu ku endla u twa ngaku a wu kahlekahlenyana before u kota ku tirha swilo swa swa mampela.

Ina hikuva vanhu va ku tala va hanya vuswetini, liya yitsongo ya mudende yi va ka kona ya kota ku ri yi hungusa swin'wana swo karhi leswi swi hluphaka evanhwini. Hikuva loko se u nga kumi na nchumu na nchumu u nga kumi na sente vutomi byi ya byi kha byi tika byi hlohletela ku ri vanhu van'wani va ko va nghena evugevengeni hi ku a va na a va na mali ya ku xava swakudya leswintsongo.

Ku hlohlotela hi ndlela ya ku, a yi a ya teka maphilisi lamawani hikuva a nga endleli vanhu or a nga chavi ku ri vanhu va ta n'wi teka njhani. A yi a ya teka tiphilisi letiwani hi ku hi tona ti nga ti n'wi hanyisaka hi tona ti nga ta endla ku a kota ku hanya malembe layo tala, ma lwa na xitsongwatsongwana xa HIV ku xi nga fiki ka AIDS.

Swi tlanga xiave lexikulu hikuva hi vona va fanele ku va endla leswaku swibedhlele kumbe titliliniki swi va swi ri na mirhi leyi ringaneleke lomu matikoxikaya. Hikuva va swi tiva kahle ku vanhu lava nga le matikoxikaya va ku tala va vona va le vuswetini a va koti ku ri va fikelela ku ri va ti xavela mimirhi leyi lomu tikhemisi.

Va ku tala vo ti tshamela vo ti pfukela nampundzu va ti tekela xikhafuthini va ya va ya tihungasela kwale tliliniki hi ku a ku na lexi va nga ta xi endla. Va to byela vanhu ku ri ya mi vabya yini na yini na yini mara loko ku nga ri na mirhi swo ti fanela ntsena so a ku na leswi va swi endlaka loko ku kala mimirhi.

Madokodela ma fanele ku tiyisisa swinene na leswaku loko va kha va byela vanhu lava vabyaka va va byela va tiyisisa leswaku mimirhi leyi hambileswi yi pfunaka loko yo tirhisiwa hi ndlela ya vusopfa yi nga tshuka yi xungeta ri rihanyo ra vona, vanhu lava tirhisaka mimirhi leyi.

Swiphiqo kumbe ti-challenge leti ti hlanganaka na vanhu va ku tsoniwa i ku va loko va kha va huma matikoxikaya i timhaka ta ku vanhu va ku tala lomu matikoxikaya a ku na swo pfuneta vanhu lava nga tsoniwa, ko tala va tikeriwa swinene hikuva ni loko va nghena tindhawu tin'wani mi kuma ku a ku na a ku na na swihambukelo swa kona a va koti ku fikelela kufane ku va na munhu loyi a fambaka na vona va kha va va pfuna hi ndlela hinkwayo.

Mugangeni wa ka hina a ni voni yi twisisiwa kahle hikuva a ku zangi ku va na tidyondzo ta swona kumbe malerisele ya ku ri vanhu lava va tshikeleliwaku hi mihleketo loko va teka tiphilisi to karhi kumbe murhi wo karhi va ta va va ri njhani. So a swi ze swi fikelela laha ni nga ta ku va wu twisisa swinene, a va se za va fikelela kwahalano. Mara lomu swibedhlele tona yi tona ti kona tiphilisi leti vanhu va ya va ya phaka lava tshikelelaku hi hi hi mianakanyo.